Mo setsong sa me re apara share Shibelani, re apare le le dipheta, fela fa nako ntse re no dirisa metseka ke masela a setso re no dirisa yona go dira mesese, dikete, dikipa.

Meaparo ya setso e aparwe gongwe le gongwe, mara gole gontsi e apariwa kwa meketeng ya lenyalo, kgotsa medirong ya setso.

Ke moaparo wa setso wa baPedi ka ntlha ya gore ba dirisa di color di le dintsi, mesese ya bona e metle.

Ke nagana jalo ka gonne ke tsone di bontshang batho gore, setso se dumelana le gore batho ba apara tse dikhutshwane le tsa segompieno ga go pale gore batho ba apare tse dikhutshwane.

Di bontsha ka gore fa re bona motho apere letlalo la phoofolo re setse re na le kitso ya gore e ka tswa e le mo-Tswana kgotsa e le mo-Zulu kgotsa e le mo-Xhosa, kgotsa fa motho a apere Shibelani, re a itse gore e ka tswa e le mo-Tsonga fa apere di le dintse re a itse gore e ka tswa a le mo tumelong ya ka tsa badimo, fa motho a apere fashion-e rileng, re bona ka diaparo tseo gore a ka tswa a le mo tumelong efe.

Fa mosadi a nyetswe ga a tshwanela go tlhole a apara diaparo tse di khutshwane tse di bontshang dikhudu, tse di bontshang matsele, tse di bontshang mmele wa gage, o tshwanetse go apara ka tsela e e kgatlhisang, apare mesese eme e meleele, apare dikgetho tse di leele, a thibetse matswele, ebile go le gontsi ba bangwe ba gapelediwa go ba rwalwe mo tlhogong, bangwe ga ba ba dumelele gore ba apare marukgwe.

Ditsiba tsa setswana go le gantsi ba berekisa letlalo la phoofolo, tse di lelang mo maotong a bone, ba berekisa mabotlolo le mme ba lokela maswika ka mogare, dipheta tsa bone , ba dirisa letlalo la phoofolo e itseng go supa kgwerano kgotsa bagwera bo ba nang le bona le phoofolo eo.

Ee, ke akanya gore go na le kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi ka ntlha ya gore setso se ruta basadi go ka tsela e ba aparang ka yona, le ka tsela e ka aparang ka tsela e ba ratang mme maar a ba tlotla mebele .

Go ya ka nna ke nagana gore di farologane ka ntlha ya ditumelo tse di leng teng segolo tsa segompieno batho ga ba setlhe ba kgona go apara diaparo tsa bone tsa setso ntle le gore ba ka leitlho le lengwe kgotsa, ba ba tseiwe e kete ga ba wele mo tumelong e e rileng e ntse ba le mo tumelong eo.

Ditso di tlhotlheletsa basadi ba bone gore ba apare ka tsela e e maleba, ebile ba apare go ya ka mebele ya bona ka mokgo e bopegileng ka .

Ke dumelana le se ka gore go bontsha le go lekalekana ga basadi le banna, ka ntlha ya gore botlhe ba dumeletse go dira ditiro tse di tshwanang, ebile fa go na le diaparo tse di tshwanang go tshegetsa taba e ya gore ba lekana.

Basadi ba ne ba ba sa dumelelwe pele go apara diaparo tsa go tshwana le sa banna ka ntlha ya gore ba ne ba le kwa tlase ga kgatelelo, mme se se ile sa dira basadi ba phele ba ipona ba le kwa tlase ga banna nako e .

Ba dira gore dilo tsa setso di kgone go apara ke mang le mang ebile ba bontsha gore setso ga e kitla se tswa mo fashion-eng.

Ke bontsha fa basadi ba santse ba leka tlase ga kgatelelo e ka gonne di na dilo tse santse ne ba sa dumelelwa gore basadi .

E ka thusa ka go godisa confidence ya basadi ka go ba dirla diaparo tse di ba lekanang go ya ka mebele ya bone bo botlhe gore ba di fitlhele, le go ba dira gore ba be ba ntle mo diaparong tse ba .